Ditlamelwana tsa pholo tse e leng gore ditlamelwa bagodi ba rena mo tikologong ya rona ke gore, ba neetswe tlhatlhobo le melemo ka tlhwatlhwa e kwa tlase, mme ebile bagodi ba rona ba neelwa badiredi ba puso ba e leng gore ba ba tlhokomela mo nageng kgotsa mo ditseleng tse tsa rona.

Ke nagana gore bagodi ba tshwanetswe ke go tlhokomela ko malapeng a bone ga e le gore go na le motho o e leng gore ga a ko tirong letsatsi le letsatsi, mme ebile ga e le gore bagodi ba nna le batho ba e leng gore ba ya tirong letsatsi le letsatsi, ba tshwanetse ke gore ba tsamaye ba ye go tlhokomelwa ko dintlong tsa bagodi.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

Ke nagana gore mekgwa le ditekanyetso tsa setso ga di bope maikutlo a rona sentle ka gore, ga o le ngwana ga o a tshwanela ke go bua dikakanyo tsa gago ka gore, ga o bua dikakanyo tsa gago mogolo a le teng, mogolo o bona e kete ga o mo tseye tsia, kgotsa ga o mo tlhoke, kgotsa ga o mo tlhompe.

Ke nagana hore lelapa le setšhaba re tshwanetse ke gore re dire hore re direla bagolo ba rona tikologo e e leng gore re e sireletsegile, mme ebile ga ke nagane gore go a farologana go ya ka ditso tsa rona.

Mo tikologong ya me ditirelo tse di le teng tsa go tlamela bagodi ke ditirelo tsa malwetse, dijo le go ikatisa.

Ke mafelo a a tshwanang le dihosepese, mme ditirelo tse di leng teng ke gore ba ba jesa, ba ba tlhapisa mme ebile ba ba ruta dilo tse di farologaneng ka ko teng ha dihosepese, tsa go tshwana le go itlhokomela, go ithuta go tlhatswa, go ithuta go roka, mme gape le dithuto tsa sedumedi diteng ka fo teng mme ebile ditirelo tse di a duelwa.

Ke nagana gore thulaganyo ya puso ya gore e tlhokomela batsofe ke e e siameng thata ka gore, ba neelwa sengwe le sengwe se ba se tlhokang, mme ebile ke nagana hore se se ka tokafadiwa ka go neelwa dipalangwa gore ba se ke ba duela madi ale mantsi kgotsa a a lekanang le a rona.

Phenšene ya puso e tlhokomelang batsofe e ama botshelo jwa batsofe ka tsela e e siameng ka gore, madi ao ga e le gore ga gona ope wa a dirang ka teng ga lelapa a kgona gore motsofe ga a fitlhela a kgone go a go reka dijo le melemo e e leng gore wa e tlhoka.

Gore o kgone go bona kopo ya madi a phenšene ya puso, mogodi kgotsa motsofe o tshwanetse ke go nna le aterese ya gagwe ya kwa nnang ko teng, lekwaloitshupo mme ebile ba tlatse le di-form-o tsa kwa lefapheng la SASSA gore ba kgone go amogela madi a phenšene.

Madi a phenšene ya puso ya go tlhokomela batsofe e ama morwalo wa madi mo ba lelapa le batlhokomedi ka tsela e e siameng ka gore, jaanong ba lelapa ga ba kake ba nna le go nagana thata ka gore ba go tsaya madi kae gore ba tlhokomele motsofe, mme motsofe o tla ba a amogela madi a phenšene leng madi a gage a e leng gore a tshwanetse ke go mo tlhokomela ka sengwe le sengwe.

Motho o simolola go kgola madi kgotsa go amogela madi a phenšene a na le dingwaga di le sixty, mme ke ka ntlha ya gore fa mo Aforika Borwa ga o na le dingwaga di le sixty ga gona lefapha kgotsa company e leng gore e ka go neela tiro.

Ke nagana hore puso e tshwanetse ke gore e dire gore go nne le dipalangwa tse e leng gore ga di duelelwe gore di ba tseye ko di tikologong tse di farologaneng gore ba kgone go fitlha kwa dipetleleng le bone.

Ke nagana gore batho ba tsofetseng gore ba kgone go fitlhela kwa dipatlele, go tshwanetse gore go nne le dipalangwa tse di ba tsayang mo di tikologong tse di farologaneng, gore ba kgone ke go tsamaya ka tsone ba sa di duele di ba fitlhise ko dipetlele tse di farologaneng go ya ka malwetse a bone.

Go ka tsaya di-kilometer-ra di le tlhano.

Ke nagana gore go botlhokwa gore ditleliniki tse di tsamayang tsa puso di fitlhe kwa mekhukhung ka gore, kwa mekhukhung ga gona ditleliniki.

Ke malwetse a tshwanang le bo tlhogo, malwetse a marapo a mmele, bolwetse ba matlho, bolwetse ba mokgotlhwane jalo le jalo.

Ditleliniki tse di leng kwa magaeng di dinnye ka palo mme di kgakala ka gore, Aforika Borwa ga e se nke e lokise mafaratlhatlha mme ba na le mathata a mafaratlhatlha ditsela tsa teng ga di a nna sentle. Mme tleliniki ga e le kgakala baagi ba amega thata ka gore ba fitlha kwa ditleliniking ba lapile ka gore, ba tla be ba tsamaya lobaka lo lo leele gore ba fitlhe kwa ditleliniking tse di farologaneng.

Balwetse ba amega ka tsela e e sa siamang ga e le gore ga gona melemo kwa ditleliniking ka gore, ba tle be ba neelwa letlha le e leng gore ba tshwanetse ke go tla ka lona gore ba tle go fitlhella melemo eo gape, mme ebile ga go a siama ka gore batle ba fitlha ba lwala gape. Kgotsa ba tshwanetse gape ke go tsamaya ba ye go reka melemo eo ko di-chemist-eng ka tlhwatlhwa e e leng gore e ko godimo thata.

Batho ba le bantsi ba boifa go ya tleliniking ka gore, ba tla be ba tshaba go utlwa ka seemo sa bone sa malwetse, mme gape ba bangwe ba tshaba ditsela kgotsa di-line tse e leng gore di di leele tsa kwa tleliniking.

Ka gore seemo sa molwetse e tle be le sa tshoganyetso, mme dikgoreletsi tse di dirang gore o se ke wa fitlhela kalafi ke ga e le gore wena o tlile lata ebile o setswe.

Tshwetso e puso e tsereng ke e e siameng ka gore mosadi yo o imileng a ka kgona go tshwarwa ke botlhoko jwa pelegi nako 'ngwe le 'ngwe. Mme ebile nna e kile ka tlhoka thuso ya tshoganyetso bosigo ke tshwerwe ke bolwetse jwa mala, mme ebile ke ne ka tlhoka thuso.

Go tokafatsa tsela ya go bona ditirelo tsa kalafi ke gore, go tlameile go nne le tlhabololo ya thulaganyo e e tlwaelegileng ya go tlisa melemo e e sa foleng kwa gae, go netefatsa gore molwetse mongwe le mongwe o amogela melemo ya gagwe.

Ga o fitlhela ditirelo tsa boitekanelo ka bonako go dira gore o thibele tsebogelo ya malwetse a a tshwanang le bo sukiri, kgotsa kgatelelo e kwa godimo ya madi.

Ka gore go ya ka constitution-e ya Aforika Borwa re batho ka go lekana, mme tlhokomelo ya boitekanelo e tshwanetse go tshwana le go fitlhela ka go tshwana.

Go oketsa ditirelo tsa tleliniki e tsamayang ke gore, ba lefapha la boitekanelo ba tshwanetse ke go thapa dingaka le badiredi ba batlhokomedi ba le bantsinyana.

Nka leboga thata ka mokgwa wa gore, ke ba itsese le gore ba kgone gore ba rotloetsege le go ka dira go feta fano.

Fa o na le bolwetse jwa sukiri o ka lemoga ka go bona o na le lenyora le le ntsi, le go tshwarwa ke tlala, go rota thata le go lapa, go tsamaya sebaka lo lo leele, le go tsaya lobaka lo lo leele go fola mabadi, mme o ka tsaya dikgato ka gore o ye tleliniking.